Ho ya kanna batho ba tlamehileng ho laola di tekesi le tsenang le baplami ke mmuso kapa ma-traffic kapa kapa ona maponesa. Ho qoba ntwa enana e etsahalang hangata ho batho ba lahlehelwang ke maphelo a bona. Mme mmuso le tshebedisano ya maponesa le bona ba traffic cop-a. Ba tlamehile balaola sephethe le bona balaola sephete ba tlamehile ho etsa bo nnete ba hore batho bana ba kgannang di tekesi tse ka mefuta bana le mangolo a nepahetseng eba dumelang hore bapalamise batho. Kapa hona ho tsamaya di tseleng mme haba ka fumana ba sena ona mangolo ao a nepahetseng. Ba ka tlameha ho qoswa baiswe tjhankaneng.

Hake fumana tjhelete ha ke bona mokotla oo wa tjhelete e ngata ngata dikarata. Nka botsa mokganni hore nana ke tsa hae na. Kapa ke ise tsona di bank-a tjhelete eno le dikarata tseo police station e haufinyana. Hore mapolesa a kgone hong nthusa hore re thole monga wa ntho tseo a nepahetseng. Ka hoba tlabe re na le di ID kapa tsona di karete tse nepahetseng re kgona ho thola motho oo. Mme ke yona ntho e nka e etsang.

Tjhe ha ke bone ditefiso tsa tsa makoloi hoya toropong di le boima haholo. Ka hoba batho ba di tekesi ba entse bophelo be bobebe ho rona batho ba senang dikoloi, re kgone ho fihla toropong ka tjhelete e sa e sa tureng hakalo. Mme ke bona ditshebeletso tsa bona ele tsona tse nepahetseng ka hoba ba kgona hore thusa re nke di -grocery tsa rona. Kapa dijo tsa rona hoyswa tropong ho isa malapeng a rona a fapaneng, kapa ho kgutla hona malapeng ho ya phetisa mabaka a rona di bakeng tse fapaneng. Jwalo ka bo dit toropong kapa ha o batla hoya bo kliniking. Kapa mme ba entse bophelo bo bebe haholo, mme ha kena di hlokomele ha kena ditletlebo le hae le o .

Di rank-eng nka fumana haholoholo o dula o fumana batho ba rekisang bo di ntho tse fapaneng. Jwalo ka bo di -battery kapa le eng mme bank rank-eng hape o ka fumana hore hona le batho ba hlatswang dikoloi ba thusang. Batho ba thusang batho ha ba tshwere dithoto tsa bona hotswa mabenkeleng tse boima hore ba di fihlise ka tekesing. Ba seke ba imelwa le hona batho ba ba nkang tjhelete ya batho ba tlo palama haba palame taxi baya sebakeng se itseng.

Dumelang ke tlile ka ka mabapi le taba e ya rona yaka ya hore ke dule ke fihla lata mosebetsing le basebetsi mmoho ba bang baka. Moo re dulang teng re sokola di tekesi, mme ka le leng la matsatsi re tshwanetse re tsamaye ka maoto hore re fihla mona mosebetsing. Mme nthwena esele nako e etsahala re ile ra nka qeto ya hore re hire tekesi etla re lata e re ose mesebetsing. Empa tekesi ena ena le hore eseke ya fihla ho hang matsatsing amang, mme neke kopa thuso ho lona jwalo ka banga ka banga baka. Hore le re batle le tekesi ya motho e le mo tshepang haholo. E le tsebang hore aka dula a tla atlo re lata ka matsatsi ohle a rona a hoya mosebetsing. Le ho qoba taba ena ya hore rene re fihle lata mosebetsing. Nka thabela tshebedisano mmoho kapa yona thuso ya lona ka kakaretso.

Ke a hlokometse hore re dula leja di kota ka tekesing le sia bohlaswa mme sena setla tlameha ho emisa kajeno lenana. Motho e nka moo fumanang a ntse aja kota antsa siya bohlaswa ba hae ke tlo mo tlisa o tlo hlwekisa tekesi ena a le mong, mme ke tlo etsa ntho ena motho e mong le mong. So ka tekesing ha o jellwe nkampa hwa jellwa hao fihla lapeng. Ka hoba le etsa bohlaswa, mme le bo siya fela. Mme kea tshepa hore ke ketlo la ho qetela ke le bona le etsa ketso ena ele etsang.

Nka hlalosetsa batho ba ditekesi hore mmuso o tla etsa bo nnete ba hore di di bese tsena di tsamaya ka nako. Hore di seke tsa ba di disturb hora mmileng ya bona, mme ba se kgathatsehe. Ka hoba di bese tseo ha ditlo ba nkela batho ba bapala bapalami ba bona. Ka hoba di tlabe di sebetsa ka nako, mme jwalo ka ha batho bana le thahasello dibeseng tsena. Ka hoba tse ding tsa teng le tsamaya mesong le di tekesi tse tsamaya tseleng, hore di kgone ho kuka di re ise mosebetsing. Nna nka thabela ha ba ka ba le tshebedisano mmoho le ba le banga ba di bese tsenana. Hore ho qoba di kgokahano kapa tsona di ntho tse sa hlokahaleng.

Ketlo ba botsa hore nanang re tlo sebedisa tjhelete e kae. Transport-ong le hore tlamehile ke batle transport e tlo balance-a batho ba bakae hore ke tsebe palo ya batho be re tlo tsamaya le bona. Hore re seke ra sokudisa ho hang, le hore re tlamehile re tlo re tlo spend-a tjhelete e kae ka kakaretso mo leetong. Hore ke batle tekesi eke tsebang hore kapa transport-o e ke tsebang hore e kekebe yare bimela kapa yona ya etsa re patale tjhelete e ngata. Mme nka hira tekesi e tla re thusa hore re yetse ke tshware di ntho tse ka batlang ho di nka. Hore na batlo batla tekesi ya koloi ya mofuta ofe kapa tekesi ya mefuta e feng hore e re nke e reise mo re batlang ho etela teng.